Mina angiyiboni inkinga ekutheni abantu bagqoke iy'ngubo ezahlukahlukene zamasiko ngoba lokho kukhombisa amasiko ahlukahlukene, nongalazi olunye kodwa uyatholukuthi agcine efunda ngolunye usiko lomunye umuntu futhi kwenza ukuthi ena amasiko ahloniphane wodwa.

Lokho kungamasiko asemakhaya, akukho olubi esilibonayo ngakho kodwa nje sikubona kufanele ukuthi kwenzeke nanokuvikela umzimba womuntu mangabe ususemhlabathini. Nanokuthi kwizinkolelo-ke ezithile nathi esakhula zenziwa-ke, yingakho nathi sisaqhubeka sizenza njengoba sisesekhona emhlabeni.

Ngokuthi kuqinisekisa ukuthi abafana bakhonjiswe ukuthi sebedlula kwesinye isigaba, bandlulela kwesinye isigaba manje, nalendlela yabo yokugqoka mhlampe sekumele ukuthi ibe kanjani ngoba sebekulesosigaba abasuke sebekusona.

Abantu bagcina bengasazi ukuthi benze njani, utholukuthi kunzima nokuthi kubekhona usiko olulandelayo ngoba amasiko asuke ehlukene kakhulu, ugcine ungasakwazi nanokuthi ufuna ukuthola ulwazi ngamasiko. Kanti ma ngabe usiko lulodwa kuleyo ndawo leyo, uyakwazi nanokuthi ubuze ngalo kunoma ubani ngoba kusho ukuthi kusuke kuyinto yasendaweni vele eyenziwayo.

Yebo, kunjalo ngoba ubukhosi bakudala abusafani namanje, okokuqala ubukhosi babecabangela isizwe kanti ubukhosi bamanje bacabangela izisu zabo nanokuthi babe nomcebo kakhulu. Akusafani nakuqala lapho kwakuvikelwa khona izindawo, umkhosi wawuvikela khona izindawo zawo, kuvikela nabantu emhlabeni wawo, uqinisekise ukuthi nomhlaba awubalahlekeli abantu kodwa njengamanje kubukeka umhlaba usuthola abamhlophe kakhulu.

Ukudla kwangaphandle nokudla okusheshayo ngikuthenga kabili enyangeni, ngikuthenga ngomhlaka-fifteen nangomhlaka-thirty. Lapho ngisuke ngenzela ukuthi ngijabulise abantwana kanye nabazali bami, kebedle ukudla kwangaphandle ngoba thina abantu abamnyama nabantu basemakhaya sikholelwa ukuthi ena abantu abadla ukudla kwangaphandle abantu abazimele kahle. Nami ngisuke ngiletha injabulo ekhaya ngokuthi ngikuthenge-ke ngaleso sikhathi mangikuthengile.

Into engalahleka njengoba isiko lushintsha ukuthi abantwana abaseza ngemumva abezukulazi usiko okuyilona lona oluyiqiniso noluyilo, kanti thina esesikhona vele sibona kuwukwehlisa izindleko ngoba amasiko adala izindleko kakhulu.

Ingasebenza namanje ngoba thina abantu basemakhaya sisakholelwa emishadweni ehleliwe. Lokho kwenzeka ngendlela yokuthi asinayo imali evele eqhamuka seyanele, manje yonkinto iyahlelelwa ukuze izoba yimpumelelo.

Yebo, kuyaye kuyangithuse ukuhlangana nomuntu okhuluma ulimi oluhlukile kunolwami, kodwa ngiyaye ngilangazelele ukuthi nami ngilifunde lolo limi ukuze nangelinye ilanga mangiphinde ngihlangana nomunye, kungabikhona ukuthuka nokumangala, ngikwazi ukuthi ngimphendule ngendlela efanele.

Into ebalulekile ukuthi mele wazi ukuthi ma ngabe uweta ingane igama, ekukhuleni kwayo leyo ngane kungenzeka ukuthi ililandele lelo gama osuke uyethe lona. So, kuyasiza ukuthi ma ngabe wetha ingane igama, yetha igama elihle, nelizoba nomvuzo umuhle ekusaseni layo.

Ngingaqinisekisa ukuthi kuba nenkampani ethile ebhekelela izimo ezikanjalo, neyazi imigomo neminqumo nemibandela ekumele ukuthi ilandelwe ukuze wonke umuntu ezothola okwanele nokumfanele ukuthi akuthole, kungatholwa yinoma ubani, nokuzokwenza ukuthi emndenini kungabi khona iyingxabano ngenxa yemihlaba yokhokhomkhulu.

Ukunikezelwana kwamalobolo ilapho khona okusuke khona abakamakoti nabakwamkhwenyana behlangene ngenhloso yokuthi abakamkhwenyana bazocela isihlobo esihle komunye umuzi, bezothenga intokazi yakhona ukuthi kube ngeyabo. Lokho kusuke kwenzelwa ukuthi namadlozi akulalele, azi ukuthi umntwana othile usethathiwe, akasesi uyena owa la ekhaya kodwa usengowa komunye umuzi.

Ukuthi lapho kunemicimbi emakhaya kwenziwe ukudla kwesiZulu, kunokudla okuhlukahlukene, lapho kusuke kuthiwa khona lokhu kudliwa umndeni, lokhu kudliwa umphakathi, lokhu kudliwa o-anti, lokhu kudliwa obani, kudliwa obani. Lokho kwenza ukuthi kube khona ukuzwana phakathi komphakathi ngoba kunyamenywana ukuze kuzodliwa lokhu kudla okusuke kwenziwe. Kuyinto eyenziwa ngamaZulu esikhathini esiningi nokwenza ukuthi kuhanjelwane, kugcinwe ukwazana nokubambisana emphakathini.